Ngokubona kwami, ukuba nohlelo lomasingcwabisane kuyinto enhle kakhulu, nohlelo lokubeka imali for isikhathi eside ebhange, nakho lokho kuyasiza kakhulu. Ngoba ezikhathini eziningi, isifo lesi esifana njengokushonelwa ilungu lomndeni kuba yinto engalindelekile and ngendlela engalindeleka ngayo, ungaze ukwazi ukuthi uvele ube nemali ngaleso sikhathi, ngoba usuke ungalindele. So, lolo hlelo, uyazi ukuthi unayo into ehleli for lolo suku lolo oluqhamuka. Nale mali osuke uyibeke isikhathi eside, zikhona izimo lapho izivulo neziphepho, zikuthatha ngamandla, uthi uma uthi uyaqalaza, akekho ongakwazi ukukusiza, kodwa ubuye ukhumbule ukuthi, yazi kwakukhona engangikubekile kuyinsuku ezikanje.

Enhlizweni yami ngibuhlungu ngale mali ebengiyibekile ngithi izokhula ngesivinini, ngithi ngizokwazi ukwenza okuningi ngayo. Njengamanje ngoba nje isiyehlile, inhliziyo yami ibuhlungu ngampela, kodwa noma ibuhlungu ngaleyo ndlela, nginalo futhi ithemba, ukuthi, hhayi kophinde kulunge, ngoba ezombusazwe akuyona into engunaphakade, noma le simo ekudluleka kusona manje emhlabeni, akuyona into ezolokhu iqhubekile. Ngiyazi izimakethe ziyehla, ziyenyuka, kodwa nalokhu kube nomthelela, hlampe ukuthi yehle. Ngiyazi zizonyuka, hlampe kulezi y'nsuku ey'landelayo, ngiphinde nami ngibone i-akhawunti yami iba right, iba nemali eningi, njengale ndlela engifisa ngayo.

Ngokubona kwami, izinkundla zezimali zomakhalekhukhwini azibanga nomthelela otheni. Yebo, kwabanye kuwumthelela omuhle, izinto ey'ningi bayakwazi ukuthi bazenzele bona. Kodwa abaningi abahlala ey'ndaweni zasemakhaya kusenzima, ngoba basaxakwa ubuchwepheshe balamafoni esimanjemanje. Abanye abasazi isiLungu, so kuba nzima ukusebenzisa le le lendlela le entsha yokubhanga, kakhulukazi ey'ndaweni zasemakhaya. So, abaningi vele basavakashela khona amabhange. Utholukuthi, mhlampe uthe uyayizama wavele wa-block-a i-akhawunti yakhe, so sekumele vele agcine esevakashele khona, ebhange lakhe.

Ngisanda ukuzama nje ey'nyangeni eyitheni ezedlule, ngifisa ukuthola isibonekelo semali yomuzi. Kodwa-ke akuhambanga kahle neze, kwaba yisikhathi nje esinzima, ngoba nami amatoho , itoho engilibambayo bengisamusha ngampela kulona. So, izinto ababezidinga kumina ukuthi ngiziphathe, noma ngiziveze, zazingafinyeleli kwimigomo yabo nemibandela yokwazi ukuthi bangihlinzeke ngale mali engangifisa ukuthi ngibe nayo. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi ey'nsukwini ezingatheni, ngizokwakwazi futhi ukuphinda ngibuyele khona ebhange, ngiphinde ngiluthole lolu sizo, ngoba ukwakha ikhaya kuyinto engiyidingayo.

Ngokucabanga kwami, lezi zimali zike zihlanganise ukunakekelwa kwe-akhawunti yami, nokubhekwa futhi kwezinto ezihambisana ne akhawunti yami ezifana, njengezinto ezibizwa ngoma-admin fees, ngezinto ezifana no-maintanance of account, izinto ezike yibhalwe nje eyitatimendeni esike singazinaki. So, zona lezi mali lezi ezikhokhwayo njalo ngonyaka, noma njalo ngenyanga, kuba yizimali ezibhekele ukuthi i-akhawunti yami ihlezi ilungile, iseqophelweni, ivikelekile kwizinto ezingacishe, hlampe zibe umthelela wokuthi ibhange kwalona lingakwazi ukuthi lisebenze kahle.